Nakong e ngata o no sena kampo ha o na boikgethelo. Hwa hlokahala hore o yo kadima tjhelete, empa ha o fihla moo ba o jwetsa hore moputso wa teng o tla lefa tjhelete e itseng. Ha ntse ho ya ho ya o so makala o patala ho feta yona eo o neng o o jweditswe hore o tlo e patala o o ifumana o le dikolotong ho feta dikoloto tse o o ne o nahana hore wena wa di balehela.

Ha ke ya bank-eng ka hare, ha ke rate ho bula bank ha rate ho bula account ya ka ka hara bank-a. Hobane nakong e ngata ho ba boima hobane ba tloha ba o batla dintho tse leng hore ha o na tsona. Ha ke rate ho sebedisa ho bonana le motho hore ke kgone hore a mpulele account. Ke kampane ka sebedisa mohala wa ka hore ke ipulele account ya bank-a ka mohaleng wa ka. Bone e tla ba bone ba nromellang karata ya ka.

Ke bona e ka di bank-a kaofela di se tshwana hobane, re bapisa le tse ding ka di ka di tjehelo tsa monyetla wa ho feta tekano, empa kaofela tsona di ntse di tshwana hobane. Tjhelete e leng hore ba re lefisa yona e ntse e le ngata ya tshwana le tsa di bank-eng tse ding. Hobane ha o fumana bank-a eo ba e sebedisang e tletse ho tletse ho na le batho ba bangata wa tloha ho ya bankeng e nngwe. O ntso o tlo lefa le hona bank-eng ya hao o ntso o tlo lefa hobane o tla utlwa ho thwe o kolota bank-a bokana le bokana le bokana. Kampo tjhelete eo oe sebedisitseng kgweding eo, ke bokana le bokana. Ka hoo ke bona ho ntso ho itshwanna feela.

Na le bank-a ya ka re dumellane hore ke tla ntsha di-thousand rand kgwedi le kgwedi. Ke tjheleteng e leng hore kea e beha ke tla e sebedisa ha ke e hloka kampo ke tjhelete e leng hore ke tlo e beha ke tla e sebedisa ha jara e fela, ke tjheleteng e leng hore e tlo tla le bana ba tsalo.

Ke phela ke kopana le insurance ya lepato hohle moo mo ke tsamayang, ke dikolong ba teng ka ntle ke di college-ing ba teng ka ntle. Dikolong tsa bana ba rona ba teng ka ntle ba tla fa bana dipampiri hore ba re nehe ka tlung hore re tle re ba bulele re bule di-insurance tsa lepato. Ha o ya mall-ong wa ba fumana, ha o ya shopong wa ba fumana. Batho bao ba tletse tletse ba lekeisheneng le kaofela ebile re se re tshaba le ho tswela ka ntle hobane ba re hlekefetsa. Ba batla hore re reke insurance eo ya lepato.

Ha ke hule ha ke hule hantle hobane o thole hore nako eo ke ne ke na le nthwe bohlokwa ke tlamehang ke etse. jwale ha se ba hutse tjhelete eo ya bone eo, ba nkile tswalo ya bone hore tjhelete ya monyetla wa tekano e ne ba nkadimile yona, ba se ba hula ba e hula e le ngata. Ha ke hule hantle hobane ke ne ke setse ke itjwetsitse hore ke tlo etsa se le se ka yona tjhelete eo, empa bona ha se ba hula. Ba ntsha nna monyetleng wa hore ke etse dintho tse nna ne ke batla ho di etsa.

O tla qala ka ho kena account-ong eo a kenye pin, e leng hore ba ne ba mo file yona bank-eng ha a etsa mobile App ya hae. Ha qeta ho etsa mobile App o tla kena account-ong ya hae eo ya tjhelete, a be a bolela hore o batla ho kgutlisetsa tjhelete account-ong e itseng. Ha qeta o tla kenya tjhelete eo ya batlang hore e fetele account-ong eo e nngwe, ebe wa fetisetsa hore o wa dumela hore tjhelete e kene account-ong eo kapo jwang.

Ke batho ba bangata ba ke ba tsebang ba e leng hore ha ba sa sebetsa ebile ba haula ka mokgo e leng hore utlwisa bohloko. Empa hona tje ba fumana tjhelete ya lefo e eleng SRD di three fifty tse leng hore di fumanwa ke batho ba eleng ha ba sebetse. Ba bangata ba ke tsebang ebile se ba fetohile matahwa ba nwa bojwala hobane ba na le mathata a mangata. Wa nahana hore tjhelete eo ha nkebe e le teng. O ne a tlo etsa ntho e itseng le e itseng. Empa hobane ha e sa leyo ha ho sa na hore o tla kgutlela morao, a bue hore o batla ho etsa se le se le se. E utlwisa bohloko haholo hobane ba qetella ba tsuba direthefatsi kapo ba nwa bojwala, ba bang ebile ba ipolaya ka lebaka la hore ha ba sa na tjhelete.